Ti hakelo leti pfuniwaka hi mfumo ti tirha leswiwa vadyuhari hinkwavo va hunguteriwa mali leyi va khandziyika hi yona va tlhela va pfuniwa ku ri va khandziya leswaku va ta kota ku titwa va ri kahle na loko va karhi va famba.

Ku ya hi mina switimela a hi ndlela yo famba kahle hikuva xitimele xilehe ngopfu naswona xi va xi karhi xi lawuriwa hi munhu wun'we loko munhu wun'we wo vabya kumbe ku endleka swin'wanyani vanhu hikwavo la va nga tala laya xitimele va lova kumbe va vaviseka.

Swipfuno swo tala iku u kota ku twisisa kumbe xani ku vona ndhawu yo ndzhaka ku sukisela ehenhla u kota kuyi vona hinkwayo hi nkarhi wu ntsongo.

Ndzi vona swilulamile hikuva va ndle ka sweswo vachayeri va mathekisi va nga ka va nga kumi vanhu lava nga ta vakhandziyisisa hikuva vanhu hikwavo va ta va vateke hi vanhu va ti-uber.

A ku na vukorhokeri kambe a ndzi vona byi ta pfuna leswaku vadyuhari va tekiwa emakaya ya vona va yisiwa eswibedhlele va tlhela va vuyisiwa emakaya.

Maxelo mo biha maendla leswaku mati ma le lwandle ma hangalaka ma ta na le mintini leyi nga le kusuhi na ma lwandle ma fika ma khukhula.

Bazi ra Luxury coach i bazi ra kahle swinene laha u tshamaka kona u tshamaka ndhawu leyi ku nga kahle swinene le ro a wu manyani na mhunhu wu tshama kahle tanihileswi u hakelaka mali u ri yexe.

Ndzi nga endla leswaku muchayeri wa mina a famba na wun'wanyana loyi a nga ta n'wi pfuna loko yena a karhele va ri karhi va cincacincana.

khombo ra kona i ku a swi porweni ku va ku tale vanhu le ro vanhu va nga yi va nhundzu liya u nga hela u nga swi vonangi leswaku ku yive mani.

Mina ndzi ti tsakelela ku ti miyelela hikuva a ndzi munhu wona wo rhandza ku vulavula kambe loko a ta na mahungu hi nga bulanyana

Mfumo wu fanekele wu endlisisa leswaku vanhu hinkwavo va mathekisi va fambisa hi layeni leswi va nga tisa xiswona leswaku hinkwavo va ta kota ku layicha kahle ku nga vi na tinyimpi.

Mina vonelo ra mina i hi ku hi mpela vachayeri va mathekisi a va na ku xixima hambi ku ri munhu lo nkulu va swi kota leswaku va n'wi rhuketela.

A ndzi ta vulavula na muchayeri wa mathekisi wu n'wani wa vona hikuva hi yena a tivaka hinkwaswo leswi endlekaku layani hikuva na yena u chayela ti ti thekisi ti n'wananyani.

Mukhuva lowu wu dlaya bindzu ra vona hikuva vanhu va va va kha va tiva ku ri va na mali yo karhi leyi va faneleke va yi hakela kambe loko va hakela va byeriwa leswaku va fanele va tatisa nhlayo yo karhi leswi endlaka leswaku va nga ha naveli ku khandziya bolt.

Ndzi nga va byela leswaku ndhawu le yi va nga ka yona i ndhawu yo saseka swinene yo tlhela yi basa ku va ka vona lani va ta tiphina va tlhela va tsaka swinene.

Mina ndzi ehleketa leswaku mfumo wu nga endla leswaku ku va na switichi swohlayanyana leswi fambaka mathekisi leswaku vanhu va nga tali exitichini xin'we ku leswi swivangela no ku tshama ku basini na mbolovo wu va wu nga talangi.

ti rhwala nhundzu elwandle ti endla leswaku nhundzu yi nga onhaki hi mati.

Mitlhotlho le yi kulu ya ku famba hi mathekisi ya Afrika-Dzonga i ku mathekisi ma na mi ntsengo ya le hansi leyi vanhu vo tala ende va khandziyaka yona.

Leswi endlaka sweswo i ku ti petiroli kumbe ti dizele leti ti thekisi ti fambaka ha yona tiva tinghonyile naswona hiswona swi endlaka leswaku va ku mi ntsengo yi fambaku na mathekisi yi engeteriwa.

Mabazi ma va ma kha ma famba hi ku nonoka leswi vangaka leswaku ku va na ma, timhangu ta le maghondzweni.

A ndzi si tshama ndzi xava hikuva ndzi ti rhandzela ku ti fambela hi thekisi.

Eka ti-tall gate mali leyi hakeriwaka yi va yi kha yi ya eku lunghiseni ka mapatu kumbe swin'wana na swin'wana leswi hlanganaka na mapatu.

Loko ndzi ri exitichini xa mathekisi a ndzi ti twi dzi sirhelelekile hikuva vanhu lava dirayivhaku mathekisi va chaveki .

Loko thekisi ri tele va nga ha pfumeleli leswaku munhu wu n'wanyani a khandziya hikuva van'wani va famba mimpfhuka va nga tshamangi va lo yima kunene loko thekisi ritela a va n'wi byeli leswaku a yimeli le ri nwanyani a ta kota ku khandziya rona.

Timhangu ta mabazi emaghondzweni ti vangiwa hikuva vanhu la va chayelaka mabazi va va va ri karhi va famba va karhele hikuva kuhava wo va pfuna ku va dirayivhela loko va karhele naswona swin'wanyana i ku bazi ri va ri kule ku tlula leswin'wanyana loko ri famba ri va ri karhi ri famba hi ku nonoha ra hlwela ku fika la ha riyaku kona le swi vangelaka vachayeri va rona ku ri vakarhala.

Ndzi titwa ndzi tsakile hikuva bazi ro saseka i khale ndzi kha ndzi lava ku ri khandziya, malume ndzi va khensa ndzi vuyela loko va ndzi xavele thikithi ro ya khandziya bazi ra manyunyu naswona ndzi ta ti teka swithombe swo nzi ehleketa siku leri hi masiku hikwawo.

Mina ni vile na nkarhi wa kahle eku chayeriweni ka tekisi hikuva a ni ya eku n'wanyani a ni nga ku tivi kambe loko ndzi fika ndzi vutisa muchayeri thekisi u ndzi byele leswaku u ta ndzi fikisa laha ndzi ya ka kona ndzi nga chavi a ndzi nga tshemba leswaku a fikisa hikuva a ndzi nga se tshama ndzi hlangana na vachayeri va mathekisi va kahle kambe ni vi le ni tsaka loko ni vona laha ni nga fika kona ni fikile kahle ni nga vavisekanga.

Swikepe swi hlwerisa hi ku va malwandle nkarhi wun'wanyani ma va makha ma nga pfumelelani ku ri swikepe swi famba hikuva malwandle mapfa ma tala ngopfu mati kumbe xani loko mati ni moya wu karhi wu ba leswi vangelaku leswaku swikepe swi nga fambi.

Vuhlayiseki bya vutleketli bya nhundzu emagondzweni, va endla leswaku ku va ku ri na vanhu lava nga ta endla leswaku va hlayiseka vo fana na maphorisa ku leswaku loko ko va na vanhu la va lavaka ku yiva maphorisa ma hatlisa ma va khoma.

Tindlela le ti toloveleki ta vutleketli eAfrika-Dzonga i vutleketli bya le gondzweni, vutleketli bya le moyeni na vutleketli bya le xikepeni kumbe emalwandle.

Mina ndzi tsakela City to city hikuva mabazi ma kona masasekile matlhela ma va ka xiyimo xa le henhla eka ntsengo wa le hansi matlhela maendla leswaku munhu afika la a ya ku kona a hlayisekile na hi xihantla.

Ti-smart card emabazini ti endla leswaku vanhu loko va hakerile va swi vona leswaku loko va ri ba layani ra komba leswaku u na mali muni u hakele mali muni. Leswi swi endla leswaku va save-a nkarhi wa leswaku loko va ri bazini va hakela va tlhela va ku cincela mali leswi endlaka leswaku bazi ri leta ku .

Va nga rhuma vanhu kumbe va ya etitliniki va vona leswaku hi vahi vakhegula la va ya ku etitliliniki, kutani va famba va rhumetela vanhu va i mhaka va tlhe va ya nyika ti-smart cards. Bazi ra ri hamba ri ya ri ya va yimela etigedeni ivi va ku nyiketa adirese ta vakhegula lava. Loko va heta ku endla leswi va swi endlaka ri tlhela ri va vuyisa ri ta va tisa ekaya mahala.

Miri wu nga karhali hi ku yima, munhu a pfa a ti olola nyana.

Bazi rin'wana na rin'wana leri hundzaka laha mina ndzi nga kona, a ndzi ta ri kambela hambi ndzi va ndzi va hlwerisa, leswaku swi nga endli makhombo lama ma le patwini tinghozi ta le mapatwini lomu handle loko ri ri ri tele.

Endla na leswaku mali yi nga lahleki hikuva mali hinkwayo yi va yi ri ka ti-smart card.

va nga fika va kambela leswaku mitshamo ya mindzwalo ya vona yi tshamile kahle kumbe njhani loko va swi vona swaku a yi tshamangi kahle, va fane va yi teka va yi vekela le henhla nyana le, ku na xilo lexi endlaka leswaku ku tshama tibeke ta vona loko ti nga tiki ngopfu. Ti tshama kona kwalaya sitini kusuhana na vona, va va karhi va yi vona nkarhi wun'wani na wun'wani.

Ndzi nga hlawula bazi ra ntolovelo hikuva ndzi va ndzi toloverile ku ri khandziya, naswona mali ya kona yi va yi nga talanga ku fana na bazi ra xiyimo xa le henhla.

Ndzi vona swi fanerile hikuva vanhu lavo ka va nga tirheki va holaka mudende i mali ya vona yeliya ya mudende ende naswona a yi talanga ku tlula ya lava va yi tirhaka kunene. Se a ndzi vona swi ri kahle leswaku va va tatisela ku va va hungutela swa mali ya nhlayo ya swakudya hikuva swakudya swi durha ngopfu mali ya mudende a yi va endleli nchumu va tsandzeka no ti xavela mugayo, kumbe vakokwana va tsandzeka no ti yisa etitliliniki va khandziya ti-taxi. Vana vo tala va fambe eswikolweni va nga longangi, vana vo tala fambe eswikolweni va nga dyangi vana vo tala va fambe eswikolweni va ri hava yunifomo hikuva mali leyiwa yi ri yitsongo.

Inshurense leyi mina ndzi nga na yona ya ndzi pfumelela leswaku va ndzi pfuna kun'wana na kun'wani la ndzi nga kona. Hambi ndzo va ndzi ri madoroba, madoroba i kule na laha ndzi tshamaka kona va swi kota leswaku va rhumela movha yi ndzi pfuna, yi teletele la matikweni hinkwako. So ndzi nga fonela inshurense ya mina leswaku va ta va ta ndzi pfuna hi ku lunghisa movha wa mina hi loko ku ri a wu onhakanga ngopfu.

Van'wanyana ku va ku ri na swiyindlwana kwala kusuhi va tlelaka eka swona kwalaya xikarhi, kambe van'wanyana va va karhi va suka emakaya ya vona ekule leswi va ta ka hi mabazi kumbe xana tithekisi.

Eka manguva lawa swa swiporo a swa ha tirhi swinene handle ko leswo fambisa vanhu switimela. Leswi swi vulaka leswaku mapatu kumbexani swi swiporo swo tala leswi a swi tirha khale, sweswiwa loko swo faneleke swi fambisa tinhundzu switimela swi nga fika swi stuck-a kun'wanyani swi nga fambi hi ku i khale swi nga ri ku fambeni.

Ku tirhisa switimela mina kumbexani hi mhaka ku a ndzi si tshama ni xi khandziya kambe ndzi vona swi nga ri swi nga ri kahle ku fana no tirhisa bazi. Hikuva ku tirhisa xitimela nkarhi wun'wanyana xi nga ngopfungopfu lexo tirha hi gezi, nkarhi wun'wana na wun'wana gezi ri ngo famba, loko gezi ri famba mi tshama kwalani nkarhi wo leha. Kambe mabazi masiku hinkwawo loko mabazi ri suka va endla leswaku ri va ri ri na petirolo yo tala naswona bazi ri va ri ri kahle ri nga stuck-a stuck.

Vafambi va milenge va fanekele masiku hinkwawo loko va karhi va famba va va vona swona leswaku va famba endleleni leyi va faneleke ku va fambela eka yona ke. Loko timovha ti karhi munhu mi kuma loko movha yi kha yi ta hi le ndzhaka ka yena, kasi yena a nga a fanele a famba hi patu leriya rin'wanyana. Munhu u fanele a opoza movha loko wu karhi wu famba, loko movha wu ya wu ya e emahlweni yena u fane u va a kha a ya endzhaku. Naswona vanhu va timovha na vona a fane va fane va endla leswaku masiku hinkwawo loko va kha va chayela ku vona leswaku va chayela eka patu leri ri nga rona.

U fanekele u hlayisisa leswaku kwalaho ku nga na xitichi xa kona a ku na timovha to endla ingaku i ta makhamba kumbexani vanhu lava nga ta ku vhiya.

A va kumi vuhunguto hikuva vanhu vo tala a va lavile ku munhu a va a khandziyile ethekisini a nge lavi ku nyiza a ku yena nyizela mukhegula hikuva va na tibilu to biha.

Gezi ri nga ha no yima ri nga ha fambi ri va ri stuck-ile u nga swi tivi leswaku swi sukela kwihi, laha makhamba ma nga ta ku ma ta ma ta miba kumbe va mi tekela swilo swa n'wina.

Muganga wa ka hina wu na xikolo xa purayimari na xikolo xa high school. Muganga wa ka hina hi na hosi hosi ya hina yi tshama laya, leyi va yi vitanaka leswaku hosi . Hosi ya hina yi endla leswaku vanhu hinkwavo hi sonto wun'wana na wun'wani ku va ku ri na khoro, laha van'wanyani lava lavaka mintirho va pambulaka swiphephana leswaku va ta kota ku kuma mintirho. Loko wo pambula xiphephani xa yes, u ti kumela ntirho.

Ndzi vona yi ri mhaka ya kahle hikuva van'wanyana va va va karhi va famba na vana vana va rilela swin'wana na swin'wanyana, va nga rilela ebazini u kuma ku a va na laha ku faneleke ku xaviwa kona se ndzi vona swi ri mhaka ya kahle.

Titiraka eka manguva lawa ti na nkarhi lowu ti fane ti tshamaka ti karhi, va ti yiva, va yiva na leswi nga le ndzeni ka swona, hikuva vanhu vo tala va swi tiva ku titiraka ti fambisa swilo leswi nga, swi nga swi khomaku kumbexana swi vuyerisaka mali yo tala.

Vanhu vo tala va tshama ekun'wana na kun'wanyana eka masiku lawa, loko va ze va onha laha ku tshamaka kumbexana ku fambaka ti-train kumbe switimela, va va va karhi va endlela ku tshama lero loko swi hundza swi nga va kanyi kumbe loko swi hundza swi nga va rhaseli.

Ku famba hi bazi navusiku a swi hlayisekanga hikuva bazi ri va ri karhi ri tika naswona ku ri jikisa loko ro hlangana na nghozi kumbexana swiharhi exitarateni navusiku swi ta tika, se mina ndzi vona swi nga ri kahle.

Mina ni vona swi boha hikuva nkarhi wun'wanyana loko kereke yi lava ku endzela yin'wanyana kereke swi va swi karhi swi olovisa swilo, leswaku vanhu hinkwavo va kereke yaleyo va nge he zi va hlupheka hi ku rhanga va lava i xo famba xa vona, xo famba xi ta va xi ri kona ekerekeni.

Mabindzu yo lombisa timovha ma ti komba ma ri na mali, hikuva movha yin'we u nga yi lombisa munhu u n'wi byela ku ri hi siku u fanekele a tisa ntlhanu wa madzana kumbexana madzana ku ya ehenhla. Hikuva loko o va a yi onhile yi fanekele yi ya yi ya lunghisisiwa ku katsa eka mali yaleyo a nga ta va a lombe hi yona. Vanhu vo tala va lombisaka timovha va xava timovha to tala swinene se mina ndzi vona onge yi va yi ri na mali.

Mimovha ya le matini ndzi tiva mimovha leyi, lexi xi endlaka leswaku yi hambana yi hambanisa hi ku xipidi lexi yi fambaka xona loko yi ri emisaveni na xipidi lexi yi fambaka xona loko yi ri matini.

Mina ndzi vona swi nga fanelanga handle ka loko ku ri na petirolo na yona yi va yi tlakukile lembe na lembe. Hikuva vanhu vo tala va ta tshama lomu va faneleke va tshama kona ku fana na loko munhu a ri Joni u ta loloha no ya kaya hikuva mali yi tshama yi kha yi tlakuka yi tlakuka yi tlakuka.

Ku kumeka ka mabazi hala ka hina a ma hluphi ku ma kuma hikuva nkarhi wun'wanyana ma hundza awara na awara kumbexana, ma hundza ka ha ku heta ku ba awara na thirty minutes se swi va swi karhi swi hi olovela leswaku hi kuma mabazi mo ya emadorobeni. Kambe loko ku ri hi lava mabazi mo ya eJoni hi faneleke hi ya edorobeni.

Mina ndzi vona ka vana swi ri kahle hikuva swi endla leswaku va kula va karhi va swi tiva leswaku emagondzweni ku fambisiwa ku yini, hi ku nkarhi wun'wanyani swa endleka a rhumiwile kumbexana a ku tikuma a ri egondzweni a ri yexe a nga ri na munhu lonkulu, kambe loko ku ri u va a karhi a swi tiva leswi swi endla leswaku a va a hlayisekile.

Mimpfuno ya ku tleketla nhundzu hi xitimela i ku, u nga tleketla nhundzu yo tala ku tlula ka leyi u nga ta yi tleketla ebakini, naswona swi chipile ku tlula mali leyi a wu ta yi hakela hi ku tleketla hi tiraka kumbe ku tleketla hi movha wa baki.

Khensani a nga rhanga a xavela n'wana wa yena swa mazimba, makhekhe swilo sweswiya swa swinambunambu leswi a nga swi navelaka loko a ri erendzweni leri. A tlhela a n'wi xavela na nyama a ya emolweni a fika a n'wi xavela nyama ka KFC, a n'wi xavela ti-piece timbirhi. Kutani a n'wi swekela vuswa a n'wi xavela na cold drink a n'wi xavela na mati, kumbexana a n'wi kela mati ma le kaya, leswaku loko a ri eriendzweni a kota ku va a karhi a nga huma humi a chika a ya eku xaveni, kambe a nga chika ntsena loko a ri karhi a khomekile hi thoyilete.

Mina a ndzi ta tirhisa xitimela, hikuva mali leyi u yi hakelaka exitimeleni yi va yi ri yitsongo ku tlula mali leyi u yi hakelaka loko u ri karhi u tirhisa baki kumbexana u karhi u tirhisa tiraka. Naswona xitimela xi endla leswaku u rhwala nhundzu yo tala.

Ndzi nga va lemukisa leswaku loko va ri emagondzweni, a va tshiki leswaku vona hi mhaka ku ri bazi i rikulu hi vona va faneleke va rhanga va hundza, leswaku va nga endli leswaku ku va ku ri na minghozi yo tala emagondzweni.

Eka xihahampfhuka lexi loko hi nga se za hi khandziya, a ku ri na leswi a va fanelekele va hi endla swona leswaku hi nga khandziyi na ku nga khandziyi swibamu. Hi fanekele hi tlhela hi tima na tifoni hi ti yisa eka flight mode, leswi swi hi pfunile leswaku tifoni ta hina ti nga zi ti hi phazamiseka loko hi karhi hi khandziyi. Loko hi karhi hi khandziyile a hi fasa na mabandi, va tlhela va hi nyika na swo nwa leswaku hi nga vi kha hi mikolo.

Mabazi ma tala ku tlula mpimo hi ku loko vanhu va ri karhi va xaviseriwa mathikithi mo khandziya mabazi, a va vuli leswaku ku fanekele ku xavisiwa mathikithi mo tshama vanhu vangani, leswi endlaka leswaku vanhu va tshama va tele emabazini.